Metshameko ya kgaisano mo metshamekong ya se ileketeroniki e kgona go nna metshameko le boitlosa bodutu ka nako e le nngwe, ka gonne e na le dintlha tse di farologaneng tse di kgonang go fitlhelela dilo tse di farologaneng ka nako e le nngwe, e ka nna ya bokgoni jo bo raraganeng le go batla go fenya, mme gape e nne tsela e e monate ya go tlosa bodutu le go ikgolaganya le batho ba bangwe. Ditiragalo tse di sa tlwaelegang go tshameka le ditsala kgotsa go tshameka motshameko go sa nne le maikalelo a a kwa godimo a go fenya, e ka nna tsela e e monate ya go itlosa bodutu, o ka nna wa kgetha a go leba fela story go tlwaela go tshameka le go bua le batho ba bangwe.

E le ruri go na le go tlogela go tshameka ka namana ga metshameko, mme metshameko ya mogala ga ya fetsa metshameko ya setso, go na le ditsela tse dingwe tsa go tshameka tse di farologaneng ka go dirisa mekgwa e e farologaneng jaaka go tsweletsa bokgoni jwa go akanya le go ikgolaganya le batho ba bangwe. Metshameko ya mogala e kgone go atolosa metshameko ya metshameko go ya kwa go batho ba ba neng ba sa tshameke pele, go dira gore go nne le metshameko e sa tlwaelegang e motlhofo go tshameka mo ditlwaelong tsa letsatsi le letsatsi. Batshameki ba kgona go ikgolaganya le ditsala le go tshameka metshameko ya kgaisano le batho ba bangwe mo lefatsheng ka bophara, seno se ka fokotsa ditšhono tsa go ikgolaganya le batho ba bangwe ka nama.

Ga e le metshameko yone nna ga ke itse tota ga ke motho wa go rata go tshameka metshameko, mme fela e ke itseng ke ya for founu e leng gore o kgona go e kry-a o e download-a mo inthaneteng, e ka tlhola kutlwa bana ba bone ka yone mme fela ga ke itse.

Didiriswa tsa se ileketeroniki tsa metshameko di tlhabolotse thata tsela e metshameko e e tumileng e tshamekiwang ka yone, ka go oketsa didiriswa tsa go bona, go tokafatsa, go dirisana le go dira ditsela tse dintšha tsa go tshameka. Go tlhabela didiriswa tsa go bona mo dirisweng tsa se ileketeroniki go dirile gore metshameko e nne le setshwantsho se se botoka, go akaretsa ditshwantsho tsa three D le go senka marang go tlhabolotse ditshwantsho tsa metshameko, go dira gore e nne e e tlwaelegileng go feta.

Go itlosa bodutu le go iphitlha mo dilong tse di sa tlhokagaleng metshameko e mengwe ya se ileketeroniki e ka go thusa go iphitlha mo dilong tse di sa tlhokagaleng tsa lefatshe le le teng, mme e ka go naya sebaka sa go iketla le go itlosa bodutu. Batshameki ba ka kgona go ikgolaganya le ditsala le go tshameka metshameko ya kgaisano le batho ba bangwe mo lefatsheng ka bophara.

Fa o batla go tshameka metshameko ya mo inthaneteng o tlhoka dilo tse di latelang tse di farologaneng go ya ka gore o batla go tshameka motshameko ofe le mo sedirisiweng sefe, o ka tlhopha go tshameka mo gongwe ya didiriswa tse fa o rata go tshameka mo PC o tlhoka computer-a e e nang le processor e e nonofileng. Karata ya ditshwantsho e e siameng le ram e ntsi, dikhamphane tse di tumileng tsa motshameko ke Sony playstation, Microsoft, Xbox, . Khamphane nngwe le nngwe e na le metshameko ya yone e e kgethegileng, didiriswa tsa mogala di go letla go tshameka metshameko ya inthanete go tswa ko hae go ya kwa o leng teng.

Ke motshameko wa Fortnight ono o tumile thata, o na le metshameko e mentsi e e farologaneng le mekgwa ya go tlhama.

O tlhoka go nna le kgokagano e e siameng ya inthanete, gore o kgone go tshameka o sena mathata a go kgaogana kgotsa go diega. Lebelo la kgokagano ya gago le botlhokwa thata bogolo jang fa o tshameka metshameko e e tlhokang lebelo le le kwa godimo.

Dirisa Wi-Fi ya mahala ditoropo tse dingwe di na le mafelo a a nang le Wi-Fi ya mahala jaaka dilaeborari, a ditoropo le dibese tsa go tsamaisa bana ba sekolo. Mafelo a mantsi a go rekisetsa dilo le di-restaurant a na le Wi-Fi ya mahala, go na le ditlhagiso tsa inthanete tse di senang motswedi tse di rekisiwang ke di kgwebo tse di dirang ka inthanete jaaka kgotsa tse di nang le ditlhagiso tsa fibre le wireless tse di sa felelweng ke data.

Metshameko ya mo inthaneteng e ne e se teng bogologolo ka ntlha ya ditšhono tse di neng di le dinnye tsa thekenoloji, ditshebeletso tsa marangrang. Ditšhono tsa inthanete ne re sa nonofa gape le di-computer-a le didiriswa tsa metshameko di ne di sena maatla a a lekaneng go kgona go tshameka metshameko e e tlhokang marangrang a a kwa godimo.